Hello ekaba ke bua le batho ba sales mona? Ke na le bothata, ke rekile data ya mashome a mararo a diranta. Mme data ena ha ya kaba ya nka le nako e kabang e kae empa e se fedile. Ne ke batla ho tseba hore bothata ke eng ke le nshebele dinomoro tsa ka ke tsena, zero, four, seven, three, two, nine, four. Jwale ntate ha e fedile ka pele tje e le hore yona ho yona e ne e bua e re e tla nka matsatsi a mashome a mararo. Re etsa jwang hobane nna ne ke hloka tjhelete ya ka. Hobane ke bona le sa tshepahale ho ya ka mokgo le buileng ka teng hore data e tla nka matsatsi a mashome a mararo, empa e fedile ka letsatsi le le leng. Ne ke kopa feela le mphe tjhelete ya ka ke kgone ho bona ke tla sebedisa network efe? Ke a leboha.

Data ke e nngwe ya ntho tse se di tura haholo matsatsing anana batswalle ba ka. Mme ke nahana hore re bone hore re ka rarolla taba ena ya ho tura ha data jwang. Ntho e nngwe feela ke hore mpe re bone ha re na kopa kopanya tjhelete. Mpe re bone re ka se iphumanele Wi-Fi-nyana. Hobane kannete ena ya ho reka data ha re e bapisa le Wi-Fi re tla be re patala tjhelete e ngata ka ho reka data ho fapana le ha re reka Wi-Fi re leng kaofela. Mme re e patale kgwedi ka kgwedi. Ke moo ke nahanang hore re ka theola ditjeho tseo tse re di sebedisang ha re reka data. Hobane kannete data e ya tura matsatsing ana.

Ntho e ke etsang haholoholo hore ke boloke data ya ka ka ka mehla yohle. Ha ke sa sebedise phone ya ka, ke etsa hore nthwena ya data ke dula ke kwetse. Hobane ha o sa e kwale phone e kgona ho sebedisa data ntle le wena o e sebedisang. Hobane matsatsing ana di-phone tsena tsa sejwalejale di hlalefile haholo. Hobane di kgona ho iketsetsa tse ding tsa dintho ntle le tumello ya hao. Hobane o tlabe, o di file monyetla wa hore di kgone ho sebedisa data ena le ha e se wena e sebedisang. Jwale ka matsatsi ohle ko re o ha o sa e sebedise, etsa bonnete ba hore o tima data enana hore e se ka nna ya kgona ho itshebedisetsa ntle le tumello ya hao.

Di-data bundle nna tse ke di rekang ke tsena tsa ntho e bitswang Telkom. Ho na le ena e bitswang e o e kgonang ho e fumana ka diranta tse makgolo a mabedi. Mme tseno tsa ranta tse makgolo a mabedi di nka kgwedi kaofela. Mme ha di fele. Ke tsena tse re di bitsang unlimited ka sekgowa ha di fele. O kgona ho di sebedisa ka tsela efe kapa efe o e batlang. Mme o tla be o kgaotse ditjeho tse ngata tsa data. Hobaneng o reka hanngwe fela data eno ho tloha moo e dula e le teng kgwedi kaofela.

Mohatsa wa ka, mohatsa ka ke nahana hore data e re ntse re tlwaetse ho re ra e reka, nna le wena re sa hlotse, re kgonne ho e reka. Hobane kannete kannete kannete ditjeho tsa data ntse di ya di ya hodimo and-e mona mosebetsing mona ka mokgwa oo ba re putsang ka teng. Ha batjho ho nyolla moputso wa rona jwanong, e tlo re imela nthwenana. Ke nahana nna le wena re tla tlameha mpe re bone ha rena iphumanelang Wi-Fi-nyana e tlabang tlasenyana. Ka kgonang ho e patala ka kgwedi, diranta le tse kabang tse makgolo a mabedi. Ke nahana ekare re e ka ra lekana. Hobane ena ntse re reka yona ha re sa hlotse, re kgonne ho e reka. Theko tsa teng di hodimo mme ha ke sheba moputso wa ka ha wa lekanela theko tseno tse hodimo jwalo.

Ne ke batla ho utlwa ke Cell C mona na? Eya, ke qeta ho fumana molaetsa mona ntate wa hore data ena ya ka ena e tla fela hara mpa bosiu. Ne ke batla ho utlwa hore ha hona ntho ekabang ka etsa hore e ska mpa ba ya fela. Hobane e ntse e le ngata haholo. Hobane ba ntjwetsa hore nako ya teng e se tla fitlhella hore e fele le ha e ntse e le teng. Ho tlo tlamehile e ke e sebedise ka pele pele. Ene nka se kgone ho e sebedisa ka dihora tsena tse se di setse. Ha hona nthwe ne nka kgona ho e etsa hore nne mpe tswelle pele le kgweding ena e latelang. Aa ke tla tlameha ke etse jwalo se ke lebohile ntate.

Dumelang dumelang dumelang, dumelang, dumelang ntate. Dumela monghadi ee ha monate le jwang? Ne ke lebohela nna le wena hore re kopane, o ananele kopano ena ya rona ena re tsebe ho tla bona hore re ka etsa jwang ka taba ena ya data e turang. Nna ne ke bona ho ho ba bobebe ha le le mmasepala. Mpe le re kenyetse Wi-Fi ena e re tla e sebedisang mahala re le setjhaba. Hobane kannete ditjeho tsa data di a tura. Mme motho e mong le e mong a kgone ho ka sebedisa Wi-Fi ena mahala. Hobane kannete hore re apply-e mesebetsing matsatsing ana, re hloka data. Tse ding tsa dintho tse ngata ngata hore re di etse matsatsing ana re hloka data. Hobane re di etsa di-internet-eng ntho tsena tsohle. Se ke lebohile ntate ha ele mona, o mphile nako nne, ka lebohela le hore ke a tshepa hore le tla mpe le ananele kopo ena ya ka. Ke a leboha.